Go tshwanetse go lebelelwa mafelo a e leng gore tleliniki eo ya etela le gore baagi ba ba dulang ko teng ba tlhoka ditirelo tse di feng le gore ba ka tlamela ka ditiro tse di feng go tokafatsa boitekanelo jwa bone.

Go le gantsi batho ba borre ba sokola ka go nna pelotelele le go tsaya matsapa ka malwetse a a ba tshwereng ebile go ne go se bonolo gore monna yo a kgone go fenya bolwetse joo. Go nnile le dikgwetlho tse di telele thata ebile tse dingwe di le thata ko go ene, mme fela o ne a fetsa a ineetse ebile mongwe wa gago o kgaogane le nama a fetsa a tlogetse lefatshe le le ka fano.

Mafelo a a akaretsang Elderly Care Center a tlamela bagodi ebile ba bafa ditirelo tsa go ka tshwana le bo dijo, lefelo la go dula, , dilwana tsa go dira ka matsogo ebile ditirelo tseno ga di duelwe ke ditiro tsa mahala.

Ga ke ka ke ka di amogela go a ya ka tleliniki e se lefelo la go ka tlamela batho ka ditlhare tsa setso ebile nka tsaya kgato ya go ka itsise ba ba tona ba ba tshwereng marapong mo tliliniking eo, go ba lemosa le go ba itsise ka ga tiragalo eo.

Ke kotsi ya go ka ralala mollo o tseya mosi, go ka tlhagelwa ke kotsi ga o leka go tima molelo le lebelo le o tshwanetseng go tla ka lone ka nako e o tsibosiwang fa go na le molelo moo o e leng gore o tlhoka go ka timiwa. Mme o tshwanetse o ye ko gone ka lebelo le lengwe le le tsitsibanyang mmele ebile e go ka tlhagisa kotsi.

Motho o simolola go amogela madi a pension-e a na le dingwaga di le masome a marataro, ebile ke ka ntlha ya gore batho ba dingwaga tse e leng gore ke ba mo go tsone tse di masome a marataro, ga ba sa tlhole ba kgona go ka dira ebile ditiro di le dintsi ba setse ba emetse, ba di tlogetse, ka jalo ba tshwanetse go ba kry-a madi a pension-e.

Ke dilo tse di akaretsang tlotla le tshegetso e batsofe ba tshwanetse ba e fiwe go ya ka setso ebile mo boammaaruring ke gore dinako di fetogile, ga di sa tshwana le pele jaaka ha go gongwe go pateletsega gore batsofe ba isiwe kwa mafelong a e leng gore ke a batlhokomedi go ya jaaka ga ba batlamedi ba bone ba ba tlabeng ba ba tlhokometse. Ba tshwanetse ke go a go batlana le ditšhono tsa go ka dira tse di botoka go tla go tokafatsa seemo sa mo lapeng.

Ba na le seabe se se tona thata go ya jaaka ga bana ba na le nako e ntsi ba dulang le bone kwa sekolong. Ebile ke bone ba e leng gore ba tlhaloganya seemo le dikumo tse e leng gore di tla tla ka go rulaganya go fepa bana dilo tse di ba tshwanetseng go ya ka itekanelo e nako e ba dulang ka yone kwa sekolong e tlhokagalang.

Ke go ya jaaka fa mo nakong e fitileng o dueletse madi a selekanyo se se rileng ebile ga o tla go kopa kalafi, o ka se duele madi a e leng gore a lekana le motho le gore ntse a sa duele inšorense mo nakong e fitileng. Ebile batho ba rata go tse dingwe inšorense go duelela kalafi gore ba kgone go bona thuso kana tlamelo ya nako ka bonako.

Go tlala go go feteletseng mo dikokelong ga go a amogelesega ka jaaka malwetse a le mantsi a kgona go ka bonako ebile balwetse ga ba na go kry-a tlhokomelo e leng gore ba tshwanetse go tlamela ka yone e maleba. Ebile boitekanelo jwa bone ka karetso bo tlile go nna mo kotsing go ya jaaka ga ba na le malwetse a a farologaneng a e leng gore a tlile go mo dikokelong ka bophara.

Ke ne ka tsaya tshweetso ya go ka tsamaela ko mabenkeleng ka go kopa thuso ya potlako go bona thuso ya melemo ke neng ke e tlhoka, ka gore ke ne ka seka ka kgona go ema beke ebile bolwetse bo ne bo sa laolesege ka nako eo.

ke go tlhoka go bona thuso e maleba le ditlamelo tse di maleba, go tlhoka moo ba ka kgonang go tsamaya teng go tsenela mo dikagong tse dingwe.

Mosadi o mo mmeleng o tshwanetse go nwa ditlhare tse e leng gore di tla sireletsa ngwana gore ge a belegwa a a sa tshwaetsega jang ka bolwetsi jwa lebolelamading, ebile ga a fetsa go belega ga a tshwanela go ka tlhakanela dikobo mo nakong e go naya ngwana pabalesego e e mo siametseng.

Ke ditirelo tsa go ya jaaka ga o tsena o tlamelwa ka bonako ebile o thusiwa ka potlako go ya jaaka go tshwanetse. Ga go ka ke ka letsatsi lepe wa iphitlhela o le mo seemong sa gore go na le sengwe se o se tlhokang se e leng gore ga seo ko dipetlele le ditleliniki tsa poraefete, o neela sengwe le sengwe go ya ka maemo a sone.

Go ne go ka dirisiwa ka mokgwa wa thekenoloji gore mogala mongwe le mongwe o lelediwang ko ba dithuso tsa potlako tsa molelo, o kgone go tlhagisa lefelo le e leng gore go latediwa go le ko go lone gore ba kgone go tsibogela mogala oo ka potlako.

Ke go sa tseye matsapa ga babereki ba dipuso, ebile selo se se tshwanetseng go ka dirwa, ke gore motho mongwe le mongwe o a ka fitlhelang a le mo seemong sa gore o a ebile ga a tseye matsapa a ntshiwe mo tirong, mme go thapiwe batho ba e leng gore ba tlhoka tirelo ya ebile ba na le boitseanape jo bo tseneletseng.

Ga ba tshwanela go tsewa jaaka batho ba e leng gore ba na le bogole ka se e ka nna kgethololo ko go bone, ba tshwanetse go amogelwa fela jaaka motho mongwe le mongwe o e leng gore o itekanetse. Ebile ba seka ba kgethololwa mo dilong tse dingwe. Sengwe le sengwe se se ka diriwang ke motho o o siameng le bone ba newe tšhono ya go ka bontsha bokgoni jwa ba ka bo dirang ke selo seo.

O ka lemoga ka go fufulelwa kgapetsa-kgapetsa, o ka lemoga ka go shebelelwa ke mogote, o ka lemoga ka o ikutlwa o na le go fela maatla, o ka lemoga ka ge o etsa dilo dingwe tse di rileng o a fufulelwa.

Nka mo loma tsebe ka gore, go ka dirisa di tshireletsego tse di tlamelwang mo mafelong a bookelo tse di akaretsang dikgotlhopo, ebile mosadi wa gago tla tshameke gore a ye ko bookelong ka ponyo ya leitlho go bona ditlamelwana le thuso e e maleba gore ba sa tshwaetsega ba le babedi.

Ke ikutlwa ke swabile e le ruri ebile e ntemosa fa bodirela puso bo tshwanetse go ka oketsa badiri ba bone ebile ba ba neye ditlamelwana tse di maleba tsa go ka thusa batho ka potlako, fa ba tlhoka thuso eo.